Di a rama thata ka gonne, data ya bone e a tura.

Ke dirisa Telkom-o, ke reka two sixty mme e ntsaa kgwedi yotlhe, ke tsena ja ge ke batla mo go yone.

Motho tshwantshe a shebe gore, data e o ya go mo fitlhisa leng, ya go fela leng, o e reka bokae, e a go mo thusa jang.

Ke gig ya lesome gig, ka gonne ke ka rata le gore e tsene ka 'tsatsi la bofelo la kgwedi.

E ya re thusa ka gonne re tsena ko inthanete re itse ka se se diragalang mo lefatsheng.

Ke ka mo thusa gore a tobetse number e feng, o dirisa sim card se feng ke mo thuse.

Ke ka e dirisa sentle ka gonne, ke ke be ke itse gore data ya ka ke e sa feleng ke e felang fela fa kgwedi e fetsa go tikela.

Nna fa ke ile lebenkeleng ke fitlha ke reka mowa, mme ke fitlhe ke o fetole gore e nne data ka gonne, ga o ka reka data fela ko lebenkeleng e feleletsa e tsaya madi a gago o otlhe, mme e be fela ka bonako go na le go re tla bo o itheketse mowa mme o a o fetola gore e nne data, e go thuse go baya madi.

Ke tla mo thusa ka yone ebilane ke ka mo naa dinomoro tsa gore a tsene ka yone, a e dirise ka gonne ke a itse gore ga se data e felang.

Di ka se ba ame ka gonne di a go ba thusa, o ka se tlhole a reka data metlha le metlha ga e fedile o reka data ga nngwe fela mo kgweding.

Ee ya tlhokagala ka gonne, ko gogong baithuti ba tlhoka go tsena mo inthanete ba tlhoka se ba se tlhokang sa sekolo.

Ya ba ama ka gonne AI ja ka e tlile jana, e senyetsa ba ba ntsi ja ka ba ditheo tse di kgolwane.

Jaaka, thekenoloji e re thusetsa kgona le metšhini e tlhatswang diaparo, go na le e tlhatswang dikotlolo.

Thekenoloji e a gola ka gonne re le bantsi re dirisa yone thata.

Ke gore, o kgone go godisa ngwana mme yone ya maitirelo, e godisa ngwana o setse a godile a le motona ka gonne e bua le ene.

Ka gonne, ga e na pelo jaaka ya rona.

E ile ya felletsa e 'irile gore batho ka bontsi ba latlhegelwe ke di mmereko, ka gonne ya maitirelo e ne tlhokagala.

Ka gonne, tsa maitirelo di na le go fetoga fela di itira di tseno fela, le nna nka tshaba.

Di re thusa ka o re thusa mo tlung, di re tlhatswetsa dikotlolo, di irelang.

Ka gonne tsone, di bonako mme ga di na boboi ba gore nka se di gone go dira selo seo.

Ke gore dilo tse di botlhale tse di tseela bathong mmereko. Re dutse mo magaeng mo ga rena dimmereko ka gonne, ka baka la tsona.

O ka feleletsa e le gore, di tseile gotlhe jaanong ke tsone di leng ko pele.

Di tlo go tseela mmereko, ka gonne tse di botlhale tse di ira mmereko otlhe ga di na gore eng eng.

E tlo go ama ka gonne batho, ba mo go tsone thata ba lebetse le gore lefatshe le ntse jang.

Ee ke gore, bo Siri ba a ba rutiwe le bone, ba rutiwe puo tsa rona tsa Aforika gore di sa lebalwa.

Ka namana ka gonne, re le bantsi re tlhaloganya thata ka namana.

Ga di farologane ka sepe ka gonne, ke ntho e one, bathusi ba mo inthanete ba tshwana fela le di-chatbot tse ba di dirisang.